Ngokutjho kwami nangokuveza kwami ukobanyana ngimuphi umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako begodu kubayini ngiwuthanda? Umsebenzi engiwuthandako ukuwenza, kumsebenzi wokudlala umakhakhulararhwe. Ngokwami umsebenzi lo ungenza kobanyana ngizilibazise ngendlela efaneleko begodu lo umakhakhulararhwe umdlalo othandwa nguwo woke muntu ekutheni namkha-ke ngizifake begodu hlangana nabantu bakwamasipala namkha okhunye ngenarheni namkha-ke ngendaweni yangekhethu. Lokhu kwenza kobanyana abantwana abasakhulako namhlanje babonelele kimi kobanyana kwenziwani begodu nange ungumuntu ungakwazi kobanyana ungenzani kanti-ke kufaneleke bonyana uthole kobanyana khuyini okuthandako begodu ukwenze ngokukuthanda.

Ngokutjho nangokuhlathulula kafitjhazana ngesikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa, ngingatjho kobanyana lokha gade ngiwuthola lowo msebenzi, kade sele nginomuntu ongumuntu ongilolongako begodu otjhoko kobanyana kufanele ngenze lokhu kanye ngenze lokhu. Lokhu kwenza kobanyana ngiwuthande khulu begodu ngathaba khulu ngendlela yokobanyana ngikwazile ukufunda ngendlela efaneleko begodu ngakwazi nokobanyana ngifundise nabanye ngendlela efaneleko. Kanti-ke kafitjhazana, kwathi mangiqeda ukwenza lowo msebenzi ngathabela khulu ukobanyana sele ngikwazi ukwenza ezinye izinto kanti-ke ngakwazi ukobanyana ngikhambe ngiyokufundisa abanye abantu abalidingako irhelebho namkha-ke isizo elinabileko. Lokho kwenza kobanyana isikhathi njengoba sikhamba nje, kwenza kobanyana amntwana namkha-ke abantwana abasakhulako bakwazi ukufundela kimi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, awa, angiwenzi ngedwana namkha-ke angiwezi ngedwa. Kufaneleke namkha-ke abanye abantu bayatlhogeka khona lapho ukuze ngikwazi ukuwenza ngendlela efaneleko. Lapho-ke ngiphika naso isihloko namkha-ke ngivumelana naso ngendlela efaneleko. Ngithi-ke iye, abantu bayatlhogeka begodu kufaneleke ngithi mangiwenza loyo msebenzi nguwenzele ekutheni ngiwenza ngothanda begodu ngokuzeleko. Lokhu kudinga namkha-ke kutlhogeka abantu abazokwenzako bonyana lokhu esikwenzako sikwenza ngothando begodu sikwenza ekutheni siyafunda sibuye sizokwazi ukufundisa nabantwana abasakhulako namhlanje.

Iye, ngiyavuma. Ezinye iingoma ezivunywa balandeli bezemidlalo zibasela ikhuthalo ebadlalini. Kanti-ke lokhu ngalesa sikhathi ngisafunda ngiyiphi ingoma engisayikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni? Kanti-ke kunengoma ebizwa bonyana ithi yivuvuzela. Kanti-ke lokha nagade kuculwa lengoma ekuthiwa vuvuzela, abangani kanye-ke nabantu egade ngifunda nabo lesa sikhathi esikolweni, bebakhuthala khulu begodu nami bengikhuthala ukwenza lowo mdlalo egade ngiwudlala mdlalo thize. Kanti-ke lokho kwangikhuthaza khulu begodu ngazizwa ngithabile ngengoma ivuvuzela.

Iye, esikhathini sanamhlanje kuneengoma ezinengi khulu sele seziphumileko. Kanti-ke abantwana banamhlanje igondelo namkha-ke kungaba kobanyana badlala ibholo namkha umakhakhulararhwe namkha-ke bayagijima, kuneengoma ezinengi khulu sele bazivuma kanti-ke engicabangako kobanyana esikhathini sanamhlanje ingoma namkha-ke ezokuculewa namkha-ke ezokuvunyelwa abantwana eyenza umntwana akhuthale khudlwana, ngileya ethi, phambili nge-war phambili ngisemoyeni. Kanti-ke lengoma leya namkha-ke ngiyo-ke ingoma eyenze abantwana namhlanje bakhule, bakhule bazikhakhazisa begodu bazizwe bathabile ngalokho ebakwenzako.

Iye, kunemidlalo eminengi khulu esikhathini sanamhlanje sele ivelile kobanyana idlalwa midlalo kanti-ke bangani kwaphela. Kanti-ke lokha umdlalo ovelako namhlanje, umdlalo womadubulana kanti-ke lokha nagade ngizokukhamba nomngani ngiya ngeenthabathabeni lapho kudlalwa khona imidlalo eminengi kanti-ke kuyenzeka kobanyana sidlale umdlalo wobungani lo obizwa bonyana ngumadubulana kanti ke lokha nagade ngizokukhamba nawe ungumnganami kanti-ke bese kubakhona omunye okhamba nomnganakhe sele sizokudlala umadubulana ndawana thize lapha kezomasomabubulo namkha-ke ngeenthabathabeni lapho kudlalwa khona imidlalo eminengi khulu kanti-ke lomdlalo sele wenze bonyana abantu bazwane begodu bazwisisane ngalendlela yokobanyana ungubani wena uqhamuka kuphi namkha-ke uvela kuphi ngemvelaphi yakho.

Awa, akusilo iqiniso leli. Kanti-ke esikhathini sanamhlanje akukafuzi kobanyana bawajwayele amatatawu wezemidlalo amakhulu. Kanti-ke kufuze badlale kilawo afaneleke bona kanti-ke ngesikhatjhana sithize lapho basele bazokufika kulomnyaka ekufanele bafike kiwo, kanti-ke bazokuthathwa basiwe ngematatawini wemidlalo amikhulu namkha-ke ematatawini amakhulu. Kulapho bazokuthoma khona ukujwayeleka kobanyana sele bakwazi ukudlala ngematatawini amakhulu ngombana lokha nagade nizobathatha, nizobadlalisa ngeendaweni namkha-ke lapha ematatawini amakhulu basesebancani, kuzokwenzeka kobanyana abanye bakhona sele-ke uzokwehla bazokwehlelwa mumoya begodu bangasakwazi nokugijima ngendlela egade bazokufuna ukugijima ngayo.

Umdlalo lo wokweqa intambo sele ukhona begodu sele ufakiwe ngeenkolweni. Kanti-ke begodu ulungele kobanyana udlalwe ngeenkolweni begodu ulungele kobanyana udlalwe ngaphandle eentradeni zangemakhaya. Kanti-ke lomdlalo lo uthandwa khulu bantwana ngeenkolweni sele ngeenkolweni ubizwa kobanyana ubizwa bonyana yirhati kanti lomdlalo uthatha abantwana emakhaya ubase nalapha kukude khona ngombana lomdlalo lo, abantwana abanengi bawuthoma basesebancani begodu bawujwayele kanti-ke nagade ufakwe ngeenkolweni sele wenza ekulu khulu umthelela ebantwaneni namtjhana-ke ngemaphilweni wabo.

Awa, namhlanje sele nagade ungumuntu namkha-ke sele umntwana uzokungena isikolo, nagade uzokufuna ukudlala umdlalo othize ngesikolweni, kufuze ungene begodu ubalandele nalaba abadlalako lokho kuzokwenza kobanyana ujwayele ukudlala begodu ukwazi kobanyana lokho okudlalako kuletha yiphi ipumelelo, kuletha yiphi igandelelo begodu kuzokwenzekani epilweni yakho. Kanti-ke lokhu kuzakobanyana nagade ufuze wena ukwazi ukudlala, uzokwazi ukutjela newasekhaya osakhulako kobanyana, lokha nagade azokungena ngesikolweni kufuze azokudlala umdlalo othize begodu kungenzeka kobanyana awuthande begodu awuthandisise kanti-ke lokho ngeke ukwazi mara kodwana kufuze nawenza into, akusiyo yoke into ekufanele itlolwe phasi, ezinye izinto kufuze uzibone begodu zenzeka begodu uyayenza.